Ngokubafundisa ngokuyelela ukuphepha kwabo omunye nomunye ngaphambi kobanyana athome ukuberega loyo mberego kufanele azi iingozi zalowomberego.

Iye, kuphephile ngombanyana iinkolo zidinga itjhejo ngokurhabileko bazokwazi ukuphila.

Abalaphaba bayazithenga encwadezi naqeda lapho bafuna ukulapha abantu babadle iimali zabo.

Ngokuya ngokwesintu iye, ukungathathwa kommoya womuntu ukusuka esibhedlela kungalethela imikhokha emimbi ngaphakathi kwesibhedlela ngombana umoya womuntu loyo usuka uzulazula ngaphakathi ngesibhedlela.

Ukusela isihlahla sokwehlisa umkhaba sifuna nokuthi udle ukudla okunepilo begodu ujime ngombanyana wangakwenza konke lokhu angekhe sakuberegele isihlahleso sisodwa kungathatha namtjhana unyaka wonke soloko kungabi namatjhuguluko emzimbenakho.

Abantu abadala badlala indima eqakathekileko khulu ngombanyana benza kobanyana abezimu bangabuye bazositshwenyi bafune kobonyana sibenzele imisebenzi begodu lokho kwenza nokobanyana balale ngokuthula begodu bahlale bajabulile okuzokwenza kobanyana bavule neenhlanhla zethu.

Ngiyakholelwa kukho lokho ngombanyana abantu bathola sebaneemali ungazi kobanyana bazithethephi bangaberegi.

Mimithi eyikhiwe sisangoma wayihlanganisa ngokuhlangana kwayo, wenza umuthi wokobanyana upholise abantu.

Ngingathi abakateleleki kobanyana bakhulume ngesimo sabo, bazakukhuluma mhlazana balungele ukukhuluma begodu bangasabi ukukhuluma ngombana abantu bayokuhlezi bakhuluma noma wenze okuhle. Ngingathi kubo abazinakekele begodu bathathe kuhle amapillisi wabo nathi sikhona sizobasekela lapho esingakghona abasibodwa kilokhu ukuphila kwabo kusezandleni zabo.

Iye, ingalumatha ngombana endlelena kuthontiseleke amathosi wepetroli namkha idizili okungabanga umonakalo omkhulu.

Sihlahla esinamandla khulu esibukhali.

Mina ngibona kumamanga.

Kufanele uphathe ijezi yobuphilo ebizwa kobanyana yi-personal floatation device ezokusiza nangabe uzokuwehla ngemanzini bese uphatha ikhithi yokusiza okungumphakathi bese uphatha umaliledinini ongonakaliko nawuwela ngemanzini uzokwazi ukuthintana nabezimo eziphuthumako.

Sisebenza ukuphindaphinda into kanengi

Iye, kumulethela umkhokha begodu kuvala neenhlanhla zakhe.

Iye, edrobheni bayawatlhoga ama-ambulensi ngombanyana edrobheni kunabantu abanengi khulu okubangela kubonyana ama-ambulensi atlhayele lokho kugcine sokwenza kobanyana abantu basebenzise iinkoloyi zabo.

Kungaba kuhle khulu begodu kungehlisa izinga labantu abahlongakala engozini yomlilo okhunye, abanengi bezokuphepha ngombana sebanelwazi mayelana nokucima komlilo.

Uyibona ngokuthi sibene-label ka-FDA okutjho ukuthi-food drug administration.

Kusikolo esizijameleko.

Ngokobanyana aye kiwo woke umuntu othengisa esitradeni ababuze ubufakazi amaphepha akhombisako kobanyana yena ubufundelephi namtjhana ubudorhodere ubufundelephi.

Ukuzivikela komtjhiso namakhemikhali azobe asetjenziswa begodu lokhu

I-TB izokwazi ukuphola ngombanyana wangaqeda isikhatheso izokukhuphuka iye ngeengaba ngeengaba lokho, okubeka isimo somuntu engozini ngombana nasele iintjalo igcina sele ingasapholi.

Kubalulekile kobanyana ubase emtholampilo ngombanyana amanzi egade agijima la, bekangakahlwengeki begodu lokho kungadala kobanyana baphathe bulwelwe be-water bourne namtjhana bangene magciwana.

Awa, abantu abakhubazekileko eSewula Afrika abafumani amathuba emnothweni.

Awa, abobaba abakholelwa kiyo yoke into le.

Kungebanga lokuthi amajida kanengi agcina sele aphathwa yi-depression lokho okubangela kukuthi umuntu agcine sele azibulala ngonobangela wokobanyana uhluleke khuluma into emuphethe kumbi namtjhana emuzwise ubuhlungu ngaphakathi.

Kungehlisa izinga lokuzithwala eenkolweni kungakhuthaza bona benze iinqumo ezingcono begodu kungabavikela bonyana baqalane nezimo ezinzima zokuba mzali usesemncani begodu kungaletha nelwazi elinengi mayelana ngeenkhandelambeleko.

Kungenza ngibenesibibithwana begodu ngivuvuke amehlo.

Kungasiza khulu kusindise iimpilo zabantu, kukhuphule inani lokusinda fori izimo ezifana ne-stroke nobulwelwe behliziyo kuphinde kuphungule inani labentwana abahlongakala bangakabelethwa.

Lokho kusuke kuya ngekolelo yomuntu kobanyana yena ukholelwaphi ukholelwa kibososayensi okuba udorhodere namtjhana ukholelwa ezintweni zesintu.

Abonakale ngomkhuhlani umphimbo owomileko amathambo abuhlungu ihloko ebuhlungu ukuphelelwa mphefumulo nokungabi nomdlandla wokudla.